Ukuze uhlole ibhalansi encane ohlwelweni lwakho lamabhange, landela lezi zinyathelo ngena ku-akhawunti yakho yasebhange eku inthanethi, hamba uye ku-webhusayithi yebhange lakho noma uhlelo lokusebenza lweselula ufake igama lakho lomsebenzi ne-password. Two, qaphela ikhasi lesifinyezo se-akhawunti. Bheka, ithebhu noma isixhumaniso esithi isifinyezo se-akhawunti, imininingwane ye-akhawunti noma uphenyo lebhalansi.

Amaphrimiyamu athengekayo ukuvumelana nezimo ekukhetheni ubude besikhathi sokukhava leyo ifanele izibopho zezimali zesikhashana njengo ISB Mortage, imfundo yezingane. Ubungozi bakhona akukho ukuqoqwa kwenani lemali, ukusabalala kuphela lapho igama liphelelwa yisikhathi. Izinkokhelo zingakhuphuka uma uvuselela obunye ubungozi benye amaphrimiyamu aphezulu uma kuqhathaniswa nempilo yesikhathi eside, ubunkimbinkimbi ekuqondeni imigomo yenqubomgomo.

Ngake ngayidinga ngiyidingela izindleko ezaziphuthuma. Kwakunesidingo sokubonana nodokotela khona lapho kunesidingo sokushodelwa izinto zasekhaya. Nganginesidingo semfundo futhi abantwana kumele beyoqala unyaka wabo omusha ezikoleni.

Izinto engingakwazi ukuzenza nge ephu yasebhange engilisebenzisayo ukubuka amabhalansi e-akhawunti. Umlando owenziwayo nezitatimende okwesibili, badlulisele imali phakathi kwama akhawunti kwamanye amakhasimende asebhange noma kuma akhawunti angaphandle. Okwesithathu, ngakhokha izikwenetu njenge zikwenetu zezinsiza izinkokhelo zekhadi lesikweletu noma ukukhokha imalimboleko.

Inqubo okumele ilandelwe yokufaka isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta i-maternity leave. Okokuqala, yazisa umqashi ngokukhulelwa kanye nenhloso yokuthatha ikhefu lokuyoteta. Okwesibili, thola ifomu lesicelo se-UIF kumqashi, emahhovisi noma emahhovisi e-UIF noma ulilande kuwebhusayithi ye-UIF. Okwesithathu, qedela ifomu lohlelo lokusebenza ngokugcwalisa ifomu ngokunembile unikeze ulwazi oludingekayo.

Ukuthatha imalimboleko yokukhokhela izikwenetu zezokwelapha. Kungani kungase kube umqondo omuhle, nokuthi kungani kungase kube umqondo omubi siqale la kumqondo omuhle. Usizo lezezimali olusheshayo imalimboleko inganikeza izimali ezidingekayo ukuze kukhokhelwe izindleko zezokwelapha okudambisa-ke ukucindezeleka kwezezimali ngokushesha umqondo omuhle-ke loyo. Bese kuba-ke okungaba umqondo omubi, ukuthi-ke ukuthathwa imali ebolekiwe kunezezela-ke emthwalweni wesikweletu wonke, womngani wakho okungaba inselelo ukuwuphatha ikakhulukazi uma sebevele bedonsa kanzima ngokwezezimali.

Isinyathelo sokuqala, thola umlayezo obalulekile ngokuqala-ke nquma isihloko esikhulu, gxila esikhathini sokulinda komshwalense womngcwabo. Okungaba okwesibili, hlukanisa umlayezo obalulekile. Qinisekisa ukuthi izethameli ziyakuqonda ukubaluleka kwesikhathi sokulinda kuzinqubomgomo zomshwalense womngcwabo.

Uma ubhekene nesimo esifana nalesi into ekufuna kube nayo imibhalo ehlobene nenqubomgomo. Lapho-ke, idokhumenti yenqubomgomo yomshwalense, ikhophi yomshwalense womngcwabo, okuhlanganisa inombolo yenqubomgomo, imininingwane yokukhava kanye nemininingwane yesikhathi sokulinda. Okwesibili, ifomu lesicelo senqubomgomo, ifomu lokuqala lesicelo elingase lifake ulwazi lomuntu siqu nolwezokwelapha lomfanekiso. Okwesithathu, imigomo nemibandelo yenqubomgomo.